Ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona swi antswa ku tirhisa Wi-Fi leswi endlaka leswaku ndzi ku Wi-Fi ya antswa ku tlula data data ya hela nkarhi wun'wana na wun'wana kasi a ka Wi-Fi u na swipimelo swa ku u nga kota ku teka Wi-Fi leyi nga ku tlhuvaka n'hweti hinkwayo yi nga heriku and then u kota ku tirhisa Wi-Fi hi ndlela yaleyo u kota ku tihlanganisa na vanhu hi xiyimo xa le henhla.

mina ndzi vona swi antswa ku ri hinkwenu hi tshika ku xava data kambe hi hi nghenisa ti-Wi-Fi a majarateni ya hina hindlela yaleyo hi hlanganela na vanhu lava hi tshamaka na vona then hi mali hi kota ku hakela ntsengo wa le hansi hi kota ku khavhariwa hi Wi-Fi hinkwenu.

data hi nhlayo ya le henhla loko u ri xichudeni yi ta ku pfuna ku endla mintirho ya wena ya xikolo hi ndlela ya kahle hikuva ka thekinoloji leyi hi nga ka yona masiku lama vana va hina va secha ti-project ta vona ta ku tala a ka tiinthanete so leswi swi ta va pfuna swinene kasi vubihi bya ku xava data yo tala loko u ri mudyondzi wa xikolo swin'wani swi nga ha kanganyisa eka tidyondzo hikuva n'wana a nga suka se a nga ha a nga ha kongomananga na swilo swa xikolo kambe a va busy na swin'wani swilo leswi nga ta n'wi phazamisa ka tidyondzo ta yena.

Ku ya hi vutivi bya mina ndzi vona onge Telkom hi yona netiweke leyi nga na data leyi xavekaka ndzi tirhisa yona eka nkarhi wa sweswi loko ndzi xave data ya LTE ya ya two weeks na kota ku heta two weeks yaleyo mavhiki mambirhi ya hela ndza ha ri ku yi tirhiseni kasi eka letin'wani ti-network-i loko u xave data data ya kona yi hela hi ku hatlisa.

lawa ndzi wa tirhiseke ku xava data ya mina nkarhi wun'wani ndzi ya a aka vhengele ra le kusuhani ndzi ya xava data ya mina laha ndzi fikaka ndzi xava three gig ya na nhlikani na three gig ya navusiku laha loko yi hlanganile yi nga three gig wa data and then data leyi yi ni last-a for mavhiki mambirhi ni chuze netiweke ya Telkom hikuva netiweke ya mina yi khoma kahle la ka area leyi ni nga ka yona or ka ndhawu leyi ni nga ka yona a yi hluphi ku fana na ti-network tin'wana.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku onge vanga hi nyika mpimo wo ringana tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu leswaku ku ri data ya hina yi yi nga heleriwi hi nkarhi hi ndlela yaleyo hi ta kota ku yi tirhisa yi ze yi hela yi nga si hindzeriwa hi nkarhi.

leyi nga na data ya ntikelo wa kahle i netiweke ya Telkom leyi ni yi tirhisaka eka nkarhi wa sweswi naswona magoza yo yi xava ni dial-a one ni dial-a star one eight zero hash and then ndzi landzelela swileriso swa vona ni kota ku xava data.

Hi ku ya hi mina AI yi ta cinca misava hi hi xiyenge xa le henhla swinene hikuva swilo leswi yi nge le swi endleni yi le ku endleni ka swilo swo hlamarisa swinene so ndzi nga vula leswaku AI yi ta cinca misava hi ndlela yo hlamarisa ya xiyimo xa le henhla.

Mpimanyeto leyi nga kotaku ku yi nghenisiwa eka timhaka ta AI i i mimpimanyeto yo fana na tidyondzo ta vana va xikolo mimpimanyeto yo antswisa vutomi bya hina bya masiku hinkwawo na mimpimanyeto leyi nga kotaku ku pfuna mpfumo wa hina laha tikweni ra hina leswaku wu kota ku va na na ku impover or ku humelela ku ya mahlweni.

Swikolo swi nga yisa a mahlweni vutivi bya AI leswaku va kota ku va na thekinoloji ya xiyimo xa le henhla ku aka swilo swo tala swa rixaka like le swa ti-electronic.

Leswi swi nga endleka ntsena loko ho tshama i i zama ku ri hi nga tshami hi ri ka tiqingho ta hina tikhompyutara xikan'we na ti-laptop ta hina leswi swi nga endla leswaku hina hi kota ku lawula AI kambe AI yi nga lawuli hina.

AI yi kahle eka vanhu then lexi ni nga xi vulaka i ku ri vanhu hi vona va nga yi tirhiseki hi ndlela ya kahle so ni nga vula leswaku yona yi kahle kambe a yi tirhisiwi hi ndlela ya kahle hi yi tirhisa hi ndlela yo ha yi ha yi abuser.

Ndzi nga vula leswaku i ti-answering machine.

Ndzi nga vula leswaku swi cinca hi ndlela leyi nga ri ku kahle loko ma languta eka minkarhi ya sweswi vana va hina a va ha mbali hi ku ringanela vanhu van'wani va famba ntsena va nga mbalanga na le ka ti-shopping mall leswi nga tshamisekangiku aka miako ya leyi leyi nga ka public.

Yi swi khumbile swinene swichudeni swa le tiyunivhesiti mhaka ya chatbot.

Ku vula ntiyiso lexi i xivutiso lexi xi nga na ntikelo a swi olovi ku ri u sirhelela vanhu lava kambe khompyutara yona yi nga va safe loko yi tshama la u tirhelaka kona na cellphone loko wo va u yi veke hi ndlela ya kahle u nga yi na yona yi va safe hi ndlela yaleyo.

Wa kahle kumbe mimpfuno hi ku tirhisa tikhompyutara na tiselulafoni i ku ri leswi ka nkarhi wa sweswi ha kota ku tirhela kun'wana kun'wana la hi va ka hi yi tshameke kona kambe vubihi bya kona i ku ri loko swi ri hi ndlela leyi leswi vula leswaku vanhu vo tala va nga kota ku lahlekeriwa hi mintirho ya vona.

Switirhisiwa swo tlhariha leswi hi nga swi tirhisaka ka nkarhi wa sweswi i switirhisiwa swo fana na vo ti-ring light and ti-cellphone ta hina laha hi kotaka ku endla mali ka ti-social media then na tona tikhompyuta na ti-laptop swa hi pfuna ka masiku ya fana na leyi hi kota ku trader hi tshame makaya then hi kota ku ku ku tirha hi tshame makaya hi endla mali hi tshame makaya.

Ntokoto wa mutirhisi wa hi pfuna hikuva a hi nge u mudyondzisi loko u tokotile u kota ku tiva ku ri u dyondzisa vana hi swilo swo fana na yini loko ku ri ku u muongori u kota ku tiva ku u tshungula munhu ku ya hi vuvabyi bya yena hi ndlela ya njhani.

Minxavo yi le henhla hikuva ti-cellphone ti endla mali yo tala eka minkarhi ya sweswi loko mo languta ka ti-social media to fana na vo Facebook Instagram TikTok vanhu va endla mali swinene hi ku hi ku navetisa e ti-content ta vona va kota ku endla timali swinene hi yona mhaka mixavo ya ti-cellphone yi ri ka xiyimo xa le henhla.

to tala ti durhisa mixavo ya vona ku ya hi ku hambana ka switirhisiwa swa tiselulafoni ta vona xo sungula va langute ti-quality ta tikhamera ta vona va langute xipesi lexi nga kona a ka tifoni va languta na leswaku ti-qualities ta ti-video ta vona ti base ku fika kwini.

Ku hambana exikarhi ka iPhone na Samsung i ku va iPhone yi tirhisa operating system leyi va yi vitanaka leswaku iOS kasi Samsung yi tirhisa Android operating system.

I ntiyiso nxavo wa data i xirhalanganyi xikulu ngopfu hikuva wa kota ku ri u xava data ya one gig ya n'hweti kambe u data yaleyo yi kota ku ku ku ku ku ku ku tirhela ku ringana siku rin'we ntsena so ndzi nga vula ndzi seketela leswaku i ntiyiso nxavo wa data i xirhalanganyi xikulu.

Ndzi hleketa leswaku a ku na ku hambana ku kulu ngopfu ka nxavo wa data ya Cell C na ya Vodacom. Ndzi ehleketa leswaku wa cell c yi le hansi katsongo hi ya Vodacom so hikokwalaho ka ku va hansi hi minxavo ndzi nga tsakela ku xava se data ya cell C hi ku yona yi le hansi.

Lexi i xiyimo xo xo ka xi nga tsakisi swa vava ku ri data ya wena yi fikela hi nkarhi wo expire a wa ha ri na data ya ku tala. Ndzi khomeka ku ni khomeka ku vava ngopfu loko ndzi va eka xiyimo xo fana na xexo.

Loko ndza ha tirhisa data a ndzi xava data kambirhi hi n'hweti ndzi tirhisa netiweke ya Telkom laha a ndzi xava LTE ya forty nine rand ya ya ku tirhisa mavhiki mambirhi loko yi hi ri kusuhani na ku hela a ni tlhela ni xava yin'wana forty ya forty nine rand ya LTE leswi vulaka ku ri hi n'hweti a ndzi a ndzi tirhisa ntsengo wo ringana hundred rand.

Data ya ti-cellphone i i i data leyi pfumelelaka leswaku hi kota ku nghena eka inthanete hi kota ku ku secha swilo hinkwaswo leswi hi lavaka ku swi lava ka inthanete handle ka ku va hi karhi hi hi tsandzeka ku nghena.

Ndzi nga tiyisisa leswaku data ya mina na yi mejara hi ku yi mejara ni nga endla leswaku loko ni yi setup-ile ka foni ya mina loko ku fika nkarhi wo tanihi lowu ndzi yi tirhisile yi fanekele yi khata yi nga ha pfumeli ku ndzi yi tirhisa hikuva ndza ndza swi hleketa leswaku ti-network hinkwato ta pfumela ku ri u nga endla tano u va na limit ya data leyi u yi tirhisaka hi siku ku ri yi kota ku ni last kumbe ku ni push-a ku ze ku hela n'hweti.

Hi ku ya hi vonelo ra mina i ku va ti-Wi-Fi ta ku tala i unlimited or leswi hi swi vulaka leswaku u yi tirhisa hi ndlela leyi u lavaka ku yi tirhisa hi yona a yi heli ku ze ku hela n'hweti so hikokwalaho hi hi vona swi fanerile leswaku hi tirhisa ti-Wi-Fi ku ri na ku tirhisa data cause eku heteleleni loko u tirhisa data u hetelela u tirhise mali ya ku tala kasi Wi-Fi va ta ku nyika mali leyi fanaka laha u hakelaka mali leyi fanaka n'hweti na n'hweti u kota ku tirhisa inthanete ya wena hi ndlela leyi u lavaka ku yi tirhisa hi wona.

Loko ndzi vona onge data ya mina yi le ku heleni kumbe ndzi lava leswaku yi ndzi last-a wu fika nkarhi wo leha a ndzi tirhisi data nanhlikani ngopfu ene ku ya hi leyi ndzi yi kumaka ya ya Telkom mina Telkom loko ndzi xava data va nyika data ya nanhlikani ni data ya navusiku so lexi ndzi xi endlaka because navusiku a ndzi munhu wo tirhisa inthanete a ni yi ku fikela matakuxa ni tirhisa data ngopfu nivusiku ndzi saver data ya mina na nhlikani yona ni u ta yi tirhisa ntsena njhe ku nghena loko ku ri na swilo swa nkoka kasi liya navusiku ndzi yi tirhisa yona ngopfu hikuva yi na nkarhi wun'wani yi expire ni nga yi tirhisanga.

Leswi swi endleriwa leswaku un'wana na un'wana a kota ku yi fikelela data hambi munhu loyi a nga tirhiku a kota ku va a yi fikelela hi yona mhaka yi va yi fanele yi va yi yi minxavo ya kona yi yi fikeleleka.

Tindlela tin'wani to hunguta ku tirhisa data ya ku tala i ku i ku avoid-a kumbe ku hunguta ku pfula ti-tab ta ku tala hi nkarhi wun'we a fowuneli na ku tlanga tivhidiyo ta inthanete ngopfu ka foni ya wena. Loko wo hunguta ku tlanga ti-video ngopfu leta va kota ku va na quality ya le henhla u nga kota ku ri u saver na data ya wena.

Leswi swi nga endla leswaku vana lava va nga na vusweti emakaya ya vona va nga koti ku pasa kahle tidyondzo ta vona hikuva loko data yi durha leswi swi ta vula leswaku va nge koti ku fikelela minxavo ya kona leswi vulaka leswaku va ta salela ndzhaku na hi mitirho ya xikolo and then ku salela ndzhaku ku swi vula ku ri loko lembe ri ya hela a nga ha no feyila na le xikolweni hikokwalaho a ka a nga koti ku fikelela timhaka ta data.

Ndzi ehleketa leswi swa ku ku nga va ku ri mhaka ya ku ri va lava ku kota ku save-la vaxavi va vona data. Hi yona mhaka sweswi hi nga na na na ti-data to hambanahambana ku nga na ti-data ta ti-social ti-data ta ta ta inthanete hinkwayo yi helerile and then data ya inthanete hinkwayo yi helerile swo ndzi ehleketa leswaku va zama ku ri va save-la vanhu mali leswaku va kota ku ku ku vuyeriwa na vona.

Malume data i ni nga vula leswaku swi fana na airtime kambe i airtime leyi tirhisiwaka ka swa timhaka ta inthanete. Data mi yi tirhisa ka swilo swo fana na ti-social media kumbe loko mi lava ku download-a music kumbe mi lava ku download-a ti-movie ka hi yona so hi ndlela yaleyo mi kota ku xava ti-movie ka inthanete and then mi kota ku tirhisa inthanete mi kota ku secha swilo ka inthanete hi yona data.

Ni vona onge swi vanga hi mhaka ya ku ka mikarhi yo tala vanhu vo tala va tirhisa inthanete ngopfu so data yi durhisa hikwalaho ka leswaku vanhu va vanhu lava va va va va va va va own-aka ti-data va swi tiva leswaku vanhu hinkwavo va lava data ku ri va nghena ka inthanete so hi ndlela yaleyo va yi durhisa leswaku na vona va kota ku benefit-a kumbe ku ku ku ku kuma mali yo hlaya hi yona.

Ni nga vula leswaku nxavo wa data wu le ka xiyimo xa le henhla swinene hikuva vanhu va tirhisa data hi nhlayo ya le henhla yo hlamarisa hikuva loko mo swi languta ka mikarhi ya sweswi social media yi famba mahlweni vanhu va lava ku tshama va ri ka tifoni ta vona a va lavi ku hundziwa hi swilo hikuva mikarhi yo tala hi kota ku kuma mahungu hi inthanete.

Munhu swilo leswi a nga swi endlaka hi data ka riqingho ra yena ra le nyongeni i ku fana na ku download-a ti-movie ku download-a ti-app ka foni ya yena ku nghena ka ti-social media ku va live eka ti-social media vo Facebook, Twitter, YouTube na vo WhatsApp.

Swilo leswi hi nga swi fikelelaka hi ku tirhisa data ku fana na ku kuma mitirho, ku navetisa swilo leswi hi lavaka ku swi xavisa kumbe ku xava swilo eka inthanete hi loko hi lava ku xava ka inthanete so swi hlayile swilo leswi hi nga swi endlaka na ku kota ku fikelela mahungu hi yona inthanete hi ku yi tirhisa data.

Data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi kambe lexi ndzi nga xi vulaka i ku ri Wi-Fi ya antswa swinene ku hundza data.

Hikuva hi ku ya hi vonelo ra mina ndzi vona onge ku pfaleriwa data i ku va data yi timiwa kambe data yi nga si hela kumbe ku heleriwa hi nkarhi ka data yi nga si hela yona.

Ina, ku kona ku hambana hikuva hi vunharhu bya kona ti-data leti a ti ringani.

Ina, ndzi vona onge ku bela riqingho hi vhidiyo swi dya data yo tala ku hundza loko u bela riqingho ra ndleve hikuva eka video mi va mi ri ku vonaneni.

I ku va ndzi nga voni leswaku ndzi chajiwa mali muni per per megabyte loko ni karhi ni tirhisa data ya mina a swi fani na airtime laha ka airtime u kotaku ku cheka balance u vona leswaku u tirhise airtime yo karhi na ku famba hi ndlela yo karhi kasi ka data a swi olovi leswaku u kota ku ku ku hlanganisa tinhlayo u vona leswaku loko u xave data yo karhi u tirhisa data yo karhi hi minete or hi second.

Hi ku vona ka mina a ndzi voni ku ri na nandzu wa leswaku data hi va na siku ro expire kambe hi fanekele hi nyikiwa nkarhi wo ringanela leswaku hi tirhisa data ya hina. A hi nge va ni nyika three gig loko ni nyikiwe three gig hi ndlela yeleyo ni nge byeriwi leswaku ndzi fanele ndzi tirhisa three gig hi siku rin'we yi va yi herile hikuva lowu i nkarhi wuntsongo ngopfu ku ri ni kota ku heta data ya mina. Ku fana na ku xava data ya n'hweti u xava data ya ten gig leyi va nga ku nyika ku i ta tirhisa n'hweti ntsena loko ku fika thirty days yaleyo va ku byela leswaku yi herile hi ku ya hi mina ndzi vona onge swi fanerile leswaku hi nyikiwa nkarhi wo ringanela ku nga va tin'hweti tinharhu leswaku hi kota ku tirhisa data ya wena yi hela.

Malume loko xirhundzu xa n'wina xa data lexi va mi nyikeke xona loko mi xava foni mi xi herile mi nga kota ku tlhela mi chela data yin'wana. Ku chela data yin'wana mi nga ya eka evhengele ra le kusuhani mi ya xava data mi yi mi yi chela ka foni ya n'wina ku fana na loko mi chela airtime kumbe mi nga yi xava xava ka app ya n'wina ya bangi and then mi yi chela ka foni ya n'wina.

Mobile data yi na nkoka swinene hikuva yi tirhisa ku sefa inthanete hi yona yi kota ku yi tirhisa ku lava mitirho hi yona ka ku rhumela ti-email kumbe ku rhumela ti-application ta mitirho hi yona. Hi kota ku kuma mahungu hi yona ka inthanete so yi na nkoka swinene

Mina ndzi vona onge pulani ya data ya ti-cellphone yi xaveka swinene i ku yi xava ku ya hi leswi u lavaka ku yi tirhisa swona. Hi na data ya ti-social leyi ku nga ya WhatsApp, Facebook, Twitter hi va na data ya ku se fa inthanete leyi u nga kotaka ku yi tirhisa ka swilo hinkwaswo and then so ni vona hi ndlela yaleyo. Swi nga va kahle ku munhu a xava data ku ya hi leswi a lavaka ku u yi tirhisa swona loko ku ri u lava ya WhatsApp u nga xava ya WhatsApp u kota ku chiperiwa kumbe u nga xava ya Facebook yi kotaka ku chipela kumbe u nga xava ya TikTok leyi nga kotaka ku ri na yona yi xaveka hi nxavo wa le hansi.